Batsofe ba ka hlokomelwa ka tsela tse ngata. Ha o le motho o kgona ho bona ho motsofe a fokola mmeleng. Ka hoo, o tshwanetse o mo fe dijo tse matlafatsang mmele, o etse hore ka tsatsi le tsatsi motsofe wa hlapa, ka tsatsi le tsatsi motsofe wa ja, ka tsatsi le tsatsi motsofe o kreya ditlhare tsa hae ha eba o na le lefu la tswekere, ha eba o na le lefu la tswekere, ha eba o na le lefu la high blood. A etse o etse bonnete ba hore owa mo fa ditlhare. O ka kgona le hore o mo otlolle maoto le dikolollohe jarata, ho otlolla maoto. Ka hoo, ke yona tsela ya ho bontsha hore o hlokomela motsofe.

Ho ya ka nna ha ke bone batsofe ba thola tlhokomelo e tletseng dipetleleng. Ka mabaka e le hore dipetleleng ho na le mabaka a emergency haholo, batho ba bangata dipetleleng. Ka hoo, ba fumana nako e nyane ya ho hlokomela batsofe. Ha o tshwane le ha motsofe a dula ntlung o mo tlhokomela as health car. Ka hoo ke re ha ke dumellane le eo ya dipetleleng, tlhokomelo e ngata ba e fumana hae.

Tsela e bonolo e re ka e etsang ke hore moporesidente wa rona a be le dikoloi tse tla kgonang ho ya malapeng a batsofe. Ho be le dinomoro tsa dintlo tsa batsofe ba tlang tleliniking ng ka mehla le mehla. Ba tsebe matsatsi a bona a ho tla tleliniking ka hore ba kgone ho ya ho motsofe oo ka tsatsi leo la tsatsi la hae la tleliniki. Ba kgona ho mo fa meriana ya hae, dipidisi tsa hae. Ha e bane tshwantse ba mo lekola bophelo ba hae ba etse jwalo lapeng la hae, ke bona e le yona tsela e bonolo e ka etsiwang.

Ke bona ho bonolo e tlo ba hore ho be le koloi e tletseng ditlhare e tjhakelang bakudi e leng yona mobile clinic. Mobile clinic ke koloi e tla tlang ka dikgwedi le dikgwedi tsa bakudi, e tle e tlo lekola bakudi, e ba fe meriana ya bona, dipilisi tsa bona. Ke yona e ke bonang e tlo ba, e tlo tswa molemo ho basading baholo ba sa kgoneng ho tsamaya, ba sa kgoneng ho palama dikoloi. Ka hobane mobile clinic, yona koloi e itsamaelang e nang le ditlhare e tlo ema lelapeng la mokudi a le mong e ba tlileng ho yena, ba beye tafole ka ntle ba kgone ho lekola mokudi a ntsa a dutse hona moo a sa palame koloi. Ka hoo, ke bona e le yona e tla re tswelang molemo.

Ke bona ho tla tswelang bo nkgono ba rona molemo ke hore ha a kgutla tleliniking, o nke card-e ya hae o shebe letsatsi la tshwantse ho kgutlela ka lona. O nke calendar ya hao, o mark-e letsatsi leo. Rona batjha ba re ba thusang, re nke difounu tsa rona hobane matsatsi a di kgona ho etsa ntho tse ngata. Re set-e hopotso moo difounung, e kgona ho o hopotsa hore ka letsatsi le tjena nkgono, kapa ntatemoholo tshwantse a ye tleliniking. Ke bona e le yona tsela e betere, ene e fast.

Ho betere ke hore government-e wa rona a fokoletse, a bue le dingaka tsa private hore ba fokoletse batsofe ba rona tjhelete ya ho patala hore ba kgone ho bona dingaka tsa private. Hoo hwa hlokahala hore ba bone dingaka tsa private. Ka hoo, bona ba sa kgone ho ntsha tjhelete eo. Ke bona ho le betere government-e a bue le dingaka tsa private hore ba kgone ho ba ba fokoletse, ba ba etsetse price e half hore ba kgone phekolwa ke ke dingaka tsa private.

Ke bona ho le betere batsofe ba rona re ba phehele dijo tse lokileng for mmele ya bona. Tse nang le d-vitamin-e le di-iron hore di kgone ho boost-a mmele ya bona, mmele e s'ka kgathala ka pele. Ho hong hape ke hore ha o dutse le motsofe a s'ka dula sebaka a dutse. O ntse o mo etsa a otlolle maoto, a otlolle le mmele ho ikwetlisa. Ka hoo, ho ikwetlisa hoo ke hore a dikolohe ntlo ka letsatsi le letsatsi a ntse a ja dijo tse nepahetseng, tse build-ang le mmele. Ka hoo, ke bona ho le betere.

Nna ho bona ka nna ha ke bone setso se tshwantse se tjhentjhwe ka hobane kgale ba sebedisa setso sena. Wena wa fihla o batla ho tjhentjha setso seo, o batla ho se etsang ntho e nngwe e ba sa e tsebeng. Ka hoo, ke bona ho sa loka, ho lokile hore o tswele pele ka setso seo ba se etsang. Le hona ho tla o thusa hore le bona ba o rute hore setso se, se ba se etsang se etsuwa jwang? Neng? Kae? Ka hoo, ke bona ho sa lokela hore o tjhentjhe setso sa bona. Tswela pele ka seo ba se etsang ho thusa batsofe.

Batswadi ba rona ke batho ba very important mo maphelong a rona. Ka hoo, ha ke bone ho tshwanetse hore o batle ho iphelela bophelo ba hao ka ntle le bona. Ha o batla ho phela bophelo ba hao ho lokile, phela bophelo ba hao. Empa o dule o ntso o nahana hore o na le batswadi, batsofe ba tshwantse o ba hlokomele lapeng. O ya o ntso kgutlela hae, o hlokomela batsofe le batswadi ba hao ka hobane mahlohonolo le mahlatsi a tswa ho bona. Ha o sa ba hlokomele, o tla wa nka kae mahlohonolo ha o le jwalo? Ka hoo, ke bona ho le very important hore o hlokomele batswadi le batsofe.

Batho ba tlang ditoropong ka mesebetsi ha se ba tlwaetse bophelo ba toropong, ho ba boima ho bona hore ba kgutlele mahaeng ba lo dula bophelo ba mahaeng. Hobane bophelo ba mahaeng le bophelo ba ditoropong ha bo tshwane. Bo-different haholo, ha se ntho e tshwanang, bo a fapana haholo. Ka hoo, ke kgona ba sa kgoneng ho kgutlela morao ba phele bophelo ba mahaeng. Ho ba boima for bona, ho bona ha ho bonolo. Ka hoo, ke yona e etsang hore ha se fellwa ke mesebetsi ba kgutlele hae ho ba boima haholo ho bona ho tlwaela hape bophelo ba mahaeng ka hobane ha bo tshwane le ba toropong. Bophelo ba mahaeng le ba toropong ha bo tshwane haholo.

Ke bona ha lelapa le setse ka motsofe, ho be le motho ya dulang a ntsa tla hae a tlo tlhola motsofe makgetlo le makgetlo hobane batsofe ha ba dutse ba le bang, bo tsotsi ba kgona ho bona hore motsofe o dula a le mong. Ba kgone ho tla ba tlo etsa diketsahalo tsa bona tse mpe. Ka hoo tshwantse ho dula ho na le motho a dulang le yena, batsofe ha ba tshwanela ho dula ba le bang, hoo ha wa loka haholo. So ke bona ntho e lokileng ke hore botsofe ba dule bana le batho ba ba tlhokomelang ka matsatsi le matsatsi. Ke hore le ha motho a bona hore motsofe o dula moo but e s'ka ba hore motsofe o dula a le mong, ha a dula a le mong ke high risk. So ha wa tshwanela a dule a le mong, tshwantse a dule a na le motho ya mo lekolang, ya mo hlokomelang.